Ndingamcebisa ukuba abe nendlela yokulisebenzisa kuba ngokuqhelekileyo xa abantu befumana ikhadi lekhredithi sube linemali eninzi kakhulu kunaleyo bebesenokuyicinga. Ngoko baye bayisebenzise kwizinto ezingenamsebenzi njengeempahla nokuzonwabisa. Ngoko ndingamcebisa ukuba angayileqi ngokukhawuleza imali ayinikwayo kuloo khredithi kodwa ayisebenzise kakuhle ekubeni kusenokuba nzima ukuyibuyisa xa kufuneke eyibhatele.

I-credit card iluncedo kakhulu kwezinye iindawo kuba ukuba mhlawumbi awunayo imoto okanye isithuthi ibe ungathanda ukuqesha imoto okwexeshana, udinga i-credit card ukuze uyifumane loo moto. Kanti nangamaxesha obunzima ukuba umntu akakarholi kumsebenzi wakhe ibe angathanda uthenga ukutya okanye enze igrosari, uyakwazi ukuyenza loo nto nge-credit card. Kanti ngamanye amaxesha akhona namanye amatyala onokwazi ukuwabhatala ukuba unayo i-credit card.

Ndiziva buhlungu kakhulu futhi ndiphoxekile kuba ndiyayidinga kakhulu i-credit card ibe ndiqalisa ukujonga engqondweni yam ukuba ndingenza njani ukuze inqanaba lam letyala eliyi-credit score ndikwazi ukulinyusa ukuze ndikwazi ukuyifumana i-credit card.

Endizaziyo bubungqina beadresi yalapho uhlala khona kunye nekhadi lakho le-ID.

Ukuba nekhadi ledebhithi kuluncedo kakhulu kuba ukuba ungumntu ophangelayo, umvuzo wakho uyakwazi ukufakwa kweli bhanki leli khadi futhi iyanceda nokuba ukwazi ukulisebenzisa ezivenkileni. Kanti ikhadi ledebhithi lingakunceda ukuba ukwazi nokuziqokelela imali njengoko usebenza kuba inendawo ehlala kuyo ebhankini.

Ewe, yinto elungileyo ukuba nobungqina beadresi xa umntu efuna ukuvula iakhawunti yebhanki kuba la makhadi ebhanki anexesha apho aye aphelelwe ngawo emva kweminyaka emithile. Ngoko ukuba ibhanki iyazi ukuba uhlala phi, kulula ngabo ukuthumelela ikhadi lakho elitsha xa liphelelwe eli lidala, ibe balithumela ngqo apho uhlala khona.

Ndingaziva buhlungu kakhulu kuba ukuba bendiyokutsala imali, loo nto ithetha ukuba bendiyidinga nyhani, ibe isenokuthatha ixesha ukuya kwibhanki ndize ndiyofuna uncedo ngeli khadi lam liginyiweyo ibe ndisenokuzibuza nokuba ayiyomisebenzi yezikrelemnqa nale ukuze ndimke kule ATM, bona bafike bazotsala laa mali bendiza kuyitsalela. Ngoko ndingoyika kakhulu ndibe nemibuzo emininzi.

Ekubeni ngoku ikhadi nee-bhenki ezininzi zinento abayibiza i-app yebhenki, ndingangena kuloo app ndihlise inani lemali elivumelekileyo ukuba litsalelwe. Emva koko ndingajonga ukuba andinawukwazi ukulinqanda ikhadi lam ukuba lisebenze na, logama lisaginyiwe. Ndize emveni koko ndihambe ndiye ebhankini phakathi ndiyokuchaza imeko yam ukuze ndikwazi ukufumana uncedo.